Ditlwaelo tsa seholoholo tse seng di sa etswe ke ho nka bana ba etsetswa ditshomo le ho ba ruta maele. Rona ha ne re hola re ne re qoqelwa ditshomo, re rutwa maele, re rutwa le ho hlompha. Batho ba baholo ha ba ne ba re kgalemela re ne re mamela, empa hona jwale bana bana ba rona ba na le ditokelo tse ngata haholo tse sa thuseng setjhaba ka letho.

Dikobo tsena tsa Basotho di tswa Europe, di tlisitswe ke bahwebi ba teng ha ba fihla Lesotho ba ile ba fa Morena Moshweshwe wa pele mme yena o ile a kgahleha haholo ho ileng a enka sebakeng sa kobo ya hae ya setso ya lengolo. Sena se ile sa tshwaha phetoho e kgolo moetlong wa Basotho ka ha kobo ena e ile ya nkuwa etswa teng yaba e ba karolo ya pele ya bo bophelo ba letsatsi le letsatsi le matshwaho a di ketsahalo tse fapafapaneng tsa Basotho. Ke ka hoo di nang le mabitso le metako e fapafapaneng.

E tla atleha haholo dijo tsa setso di monate ha o di ja ebile di o hopotsa nako tseo ha o ntso o hola di o hopotsa hae, nkile ka ya mo rekiswang dijo tsa setso mona Gauteng, mme ke ne ke fihle ho tletse tswete ke ka moo batho ba thabelang dijo tsa setso ka teng.

Ngwana a ka ithuta setso sa bontate haholo ha ka kang ha mme a nyetswe moo, empa malema ona a ka ithuta le ha bontate le la ha bomme, hobane mme ke ena a qetang nako le ena haholo. Ebile mme ha o mana otlo o mana ka puo ya leleme la hae kapa ngwana a ka nna ikgethela hore o batla ho bua leleme le feng hobane ntate le mme le bona ba kgonne ho buisana ka puo tseo tsa bona tse fapaneng. Ntho e ngwe ke bonang ke hore taba ena e etsa hore bana ba bangata ba ithuta dipuo tse ngata e leng ntho e ntle.

Dipiano ke mofuta wa mmino wa bana bana ba kajeno ka nnete, rona mehleng ya rona re ne re mamela kwaito ebile bana bana ba nkile dipina tse ding tsa kwaito, ba di kopanya le dipina tsena tsa bona tse tsa dipiano hore di ba natefele. Nna ke ithatela mmino wa RB le jazz fela, empa ke a di mamela dipiano hobane ke na le bana ba di mamelang haholo.

Lebaka la etsang hore re pheha dijo tsa rona tsa setso ho amohela baeti ke hore ba tsebe moetlo wa rona, le tatso tsa rona, le ho ba bontsha hore ba amohelehile naheng ya rona.

Ke bona mmuso e le ona o tlamehileng ho thusa batho ka ho lekana haholo Lefapha la Setso le Bonono ba lokela hore thusa ho baballa setso sa rona ka hore ba tlise ditso tsa Afrika Borwa nqeng e le ngwe moahong o le mong, hosa kgathaletsehe hore na o moZulu kapa moXhosa kapa Mosotho kapa mo Afrikaner kaofela re batho re a lekana.

Re lokisetsa lenyalo la ausi wa ka, ke ka hoo re qadile ho hlwekisa ka ntle ka mona hae, jwang bo tla tlameha ho kgothwa hore tente ya lenyalo ha e fihla bobe bo le hantle, re tlo penta le ka mona ka hantle hore bakgwenyana ha ba fihla ba fumane ho shebahala hole hantle, batho ba tlo pheha le ho phaka dijo le ho kgabisa re se re ba kopile le bona rese re fumane di DJ, motho a tlo tsamaisa mosebetsi wa lenyalo, le moruti o se a jwetsitswe le dikarata tsa ba memuwa se di tswile kgale. Mme ya etsang kuku ya lenyalo o sa patetswe, a ba bontsha hore banyaduwa ba batla kuku e jwang. Malome o itse otla reka kgomo. Mese re tlilo ho sehisa ho sehi se tummeng mona Afrika Borwa, bakeng sa ba lelapa la monyaduwa monyaduwa le ba etsana.

Ke rata kgemere ke nka di-litre tse hlano tsa metsi, ke nke mabekere a mabedi a tswekere, ke nke ginger e sitsweng le e tala e sokang etswa letho le lamune e lengwe ebe ke bedisa metsi ke tshele tswekere ke tshele e ginger kaofela e tala le e sitsweng ke tshele le lamune ke di tlohele hore di bele hora kaofela ha di se di betse. Ke tima stofo hore e fole hanyane ebe ke ya e nka ke kenya ka hara nkgo e kwalehang ke etiise, ebe ke e tlohela matsatsi a mararo hore e bele, ha ese e betse ke e kenya ka hara sehatsetsi. Ha etswa moo, e tswa e le senomaphodi se monate ka ho fetisisa.

Bo nkgono le bontatemoholo ba bohlokwa haholo kgodisong ya ditloholo, ba kgona ho ba ruta ka dintho tse ngata tse kareng dipale tsa Sesotho, dithothokiso, dipina tsa Basotho le bo maele ba kgona le ho ba ruta ka tsa bophelo ka ho ba qoqela ka tsa bophelo ba bona ha ba ne ba santsane bala batjha ke mona ba kgonang ho fana ka tsebo ya bona ditloholong hore le bona ditloholo tsena tsa bona ba kgone ho ikemela le ho tsamaisa maphelo a bona ka moso.

Batswadi ba reang bana mabitso a kareng bo Matlakala le bo Madimabe ke bona ekare bana ba hloka thuso ya ho bua le motho e kareng Psychologist hobane o keke wa rea ngwana lebitso le tjena o be o nahana otla hola e se matlakala kapa a na le madimabe. Ha a fihla sekolong bana ba bang ba tlo mo tsheha. Ntho ena ya ho rea bana mabitso a tjena e tlamehile e kgotswe ha eya loka ho hang ebile bana ba teng ba tlamehile hore ba jwetse hore ba na le ditokelo tsa ho fetola mabitso a bona.